Kufuneka ubufakazi bendawo yokuhlala kanye nomazisi.

Ukobanyana umuntu abeke imalakhe endaweni ephephileko, nokuthi kukghonakale ukubala imali emhlabeni kwaziwe ukobanyana ingangani.

Uthatha amaphepha afaneleko uye ebhanga, ufike ujame umjeje ungene ngaphakathi, utlolise, ubatjele ukobanyana ufuna ukuvula i-akhawundi yebulungelo, endani bakusize ukuyivula bathathe imininingwana yakho yoke, i-akhawundi uyivule-ke.

Kufanele abuze ukuthi uzokubhadala imali engangani inyanga nenyanga ukuthi i-akhawundi yakhe iqhubeke isebenze. Kufanele abuze ukobanyana ngiziphi Izinto afanele ukuzenza nengakafaneli ukuzenza nge-akhawundi yakhe. Kufanele ukuthi azi ukobanyana ngumuphi umuntu ozokukghona ukumsiza mhlana anemiraro.

Uqcala ukobanyana ifuna imali engangani inyanga nenyanga. Uqale ukobanyana ifuna imali engangani lokha nawukhipha imali emtjhinini, ubuye uqale begodu ukuthi uyakghona na ukuthumela iinhlobo nabangani ezizokusebenzisa elinye ibulungelo ekungasingileli olisebenzisako imali nokuthi kuthatha isikhathi esingangani ukuthi imali oyidingako uyithole.

Liyaqala ukobanyana abukho ubugebengu okwenzakalako ebulungelweni lakho. Livikele imali yakho ngokobanyana liqale kuba kungena imali engangani, kuphuma engangani, iphuma kuphi nendawo begodu kubonakale ukobanyana ikhitjhwa nguwe nofana awa.

Umuntu uphatha ipeni enzima, atlole iforomo ibizo lakhe nesibongo, atlole inomboro kamazisi nenomboro yomtato atholakala kiyo, atlole umuntu abangamthinta lokha nabangatholi yena emtatweni namkha kezinye iindlela zokuthintana, atlole ukobanyana uyasebenza namkha awa, wenza imali engangani, uzimisele ukufaka imali engangani ebhanga, asayine endani bamrhelebhe.

Umuntu ngamunye ukhipha imali yedibhozidi, akhiphe nemali ekhitjhwa qobe nyanga.

Iphini yinomboro umuntu azikhethela yona ukobanyana

Indlela ephephileko yokusebenzisa i-ATM kukuthi wenze isiqiniseko sokobanyana akunamuntu eduze kwakho oqale ukuthi wenzani, ungakhombisi muntu iphini yakho begodu unganikezi muntu ikhadi lakho, ujame ku-ATM uzenzele yoke into ofanele ukuthi uyenze bewuqede, uthathe ikhadi lakho nemali usuke.

Basuke bafuna ukwenza isiqiniseko sokuthi ungumuntu lo othi unguye begodu uhlala endaweni le othi uhlala kiyo.

Iye, bavumelekile.

Umuntu angatjhinga ebulungweni afike abawe imininingwana yakhe, bamunikeza iphetjhana ngemva kwalokho abe nemininingwana yakhe nofana umuntu angaba nomaliledinini asebenzise yena ngokungena ku-app yebulungelo lakhe athole yoke imininingwana nelwazi elimayelana ne-akhawundi yakhe.

Umuntu loyo kufanele adosele ibulungelo lakhe, abatjele bonyana ulahlekelwe likhadi bakghone ukulivala lingasasebenzi namkha angagijimela khona ebulungelweni ababawe bonyana balivale ikhathi lakhe ukuze angalahlekelwa yimali.

Kufanele aye ebulungelweni abawe ukobanyana bamatjhugululele inomboro yakhe yokukhipha imali ukuze akghone ukuyikhipha imali njengombana yena angekhe akwazi ukuzenzela asekhaya.

I-debit card, likhadi elisetjenziswa mumuntu ukuthi afake imali, akhiphe imali namkha asebenzise ikhadeli ukuthenga.

Umuntu ufanele avule i-akhawundi nakaneminyaka elitjhumi nobunane.

Awa, akusafani nokho ngombana umuntu sekayakghona ukuthi avule i-akhawundi

Iye, nginaso isibindi, ngithemba ukobanyana ngiyazi ukuthi kunabantu abasebenza ukugada ukobanyana akunabugebengu na, kumabhanga namkha kuma a-app wamabhanga, alo kusisiza ngokuthi isikhathi sethu sisisebenzise ngokuqaphela khulu nangokuthi sisete iphini namkha i-password eqinileko engekhe ithola thole noma ngubani.

Itjhorensi yinto abantu abayikhethako, bayibhadale qobe yinyanga, ibarhelebha ukuvikela izinto abanazo, yinto oyibhadalwako erhelebha ukuvikela into nazo endani nangabe izinto ze iyalahleka uzifake kutjhorensi, itjhorensi iya ukunikeza imali namkha ikunikeze enye into efana nale ekulahlekeleko.

Ukuze umuntu avikele izinto anazo.

Kunetjhorensi kamaliledinini, kube netjhorensi yekoloyi, kube netjhorensi yemfonu, kube netjhorensi yezindlu, netjhorensi yefenitjhara kanye netjhorensi yobuphilo bomuntu.

Kuqakatheke ngokuthi umuntu nakakelinye ilizwe, angeze ahlala athi akanamali yokuthenga namkha yokubuyela elizweni lekhabo. Kunzima ukuthumela umuntu akelinye ilizwe imali. Alo-ke nakakhamba imali yakhe itjhoba uzakuba nemiraro eminengi khulu kodwana imali yakhe nayanele ikhambo lakhe loke angeze abaneekinga ezinengi.

Ngicabanga bonyana kunezinto ezintathu ekungizo eziqeda imali lokha abantu nabakhambako, khulukhulu baya kwelinye ilizwe. Into kwamathomo yindlela yokukhamba okuzizi iinthuthi zoke ezizokuthatha umuntu, zithatha imali enengi. Kube yindawo yokulala ekungiyo ethatha imali enengi esikhathini esinengi. Kwesithathu kube kukudla, uthola ukudla kuthatha imali enengi ngombana kudlaliwa kathathu ngelanga begodu ukudla kukhambe kubize khulu kwezinye iinarha.

Ngingamtjela ukobanyana akazamelele ukutlola izinto zoke azozenza, nemali azoyisebenzisa ukwenza izinto lezo. Ukuzomurhelebha bonyana azi ukuthi yini azokukghona ukuyenza ukuya ngamandla wakhe wemali. Nani engeze akghone ukuyenza, kungamsiza khulu lokho ngombana angazi bonyana uzokukghona ukuphila kufikele kisiphi sikhathi.

Kokuthoma mina ngilungiselela ikhambo kusese nesikhathi eside ngaphambi kokobanyana kufike isikhathi sami sekhambo. Alo-ke ngibeka imali kancanikancani. Engazi bonyana ngizoyisebenzisa nangiya ekhambeni lami, nangifika ekhambeni lami, nalokha nangibuyako. Okwesibili ngimumuntu otlola phasi bonyana nanginekhambo mhlamunye ngiya kwenye indawo ngiyokuhlala kuphi, kuzokuthatha imali engangani. Ngizokukhamba ngani izokuthatha imali engangani. Ngizokudla kuphi kuzokuthatha imali engangani. Ngifuna ukuthenga iintwanyana iintwanyana ezilingana imali engangani. Alo-ke lokho kuyangisiza ukobanyana ngisebenzise nemali mhlamunye ebefanele ngiyisebenzise nangibuyako.

Kungaphazamisa ngokuthi umuntu nasele aplanile, wabeka imali athi uzoyisebenzisa nakasekhambeni lakhe. Kanti amandla weranda azokwehla khulu. Kutjho ukuthi umuntu uzokufanele bonyana, imali ebekathi uzoyisebenzisa ayikhuphule ngombana leya angeze isanela. Ekungaba yinto ebuhlungu khulu lokha umuntu loyo nakanganayo imali namkha anayo azimisele ukuyisebenzisela ezinye zezinto.

Ngingamtjela bonyana iranda naliya kumadola liyimali ephasi khulu. Uthola esikhathini esinengi iranda nalilinye lilingana namadola alitjhumi nobunane. Alo-ke into eyenza bonyana imalakhe yehle ibe yincani kungombanyana yeSewula Afrika nayifika ngale yincani khulu. Yingakho kufanele ayiqathanise imali yeSewula Afrika neye-America ukobanyana ibangangani nakasele afikile ngaphambi kokobanyana akhambe.

Ngingamtjela ngendlela zamabhanga, amabulungelo zokusekela abantu abasakhambako baya kwamanye amazwe namkha bayokulala emawotela thizeni. Kunamanye amabulungelo eSewula Afrika othola ubhadala imadlana ethize nawuyokukhwela isiphaphamtjhini, akurhelebhe ukobanyana ungabhadali khulu begodu kunezinye zezinto ezifana nokuthi kwehliswe imali emawotela thizeni. Nawuthi yokulala khona umuntu kodwana fanele abatjele kusese nesikhathi bangabatjeleli ehloko.

Kuqakatheke ngokuthi umuntu lo, angeze afika elizwenela angasazi bonyana enze njani, namkha angasakghoni ukubuya elizweni asuke kilo.

Indawo yokulala isuke ibize khulu ngombana sisuke sikhethe iindawo eziphephileko nezihle khulu, nezidumileko. Ngizo-ke lezo ezisuke zibize khulu iindawo lezo. Kube yimali ngeenkhweli ukusuka lapha ukufike, ukuze uyelapha, nayo leyo ngenye edure khulu, ibize imali leyo. Ngombana abantu basuke bazi bonyana bakhambisa abantu bakwamanye amazwe. Alo-ke bayazi ukuthi imali bazoyikhipha noma kanjani. Kubeke-ke okwesithathu kube kukudla, maye ngombana sisuke sidle ema-restaurant, sisuke sidle emahotela lapho kupheka khona abapheki ababizwa bonyana ma-chef. Awa kubiza khulu ukudla kwabokho.

Ngingamupha amayele umnakwenu bonyana imali angase sekakhambe nie, angaka-plan kuhle bonyana imali le ozoyisebenzisa njani. Akatlole phasi zoke izinto afuna ukuzenza, enze irhubhululo lokobanyana iintwezi zibiza malini ngayinye ngayinye, and then-ke uzakubona bonyana yini azakukghona ukuyenza, yini angeze akghona ukuyenza, begodu uzokusalelwa yimali engangani mhlamunye angase sekathengathenge lapha nalapha kokhunye akufunako. Ngikho-ke lokho engibona ngathi kungarhelebha khulu. Okhunye kukuthi aqinise isandla naye naziza eentweni, angase sekathenga noma yini, nanoma abona bonyana imali ayikho, kodwana ase ayisebenzise, agcina asebenzise neyokubhadala ekhaya nasele sekabuyile, awa.

Mina-ke nasuke nginekhambo elide elifuna imali etjhisiweko, ngithoma uku-plan kusese kade khulu. Ngingathoma kilo umnyaka ngazi ukuthi ngizokukhamba ngomnyaka ozako ngizabe ngibeka imali kancani kancani. Ukusukela lapho ngizabe ngitlola phasi zoke izinto engizabe ngizenza lapho, ngitlole nemali engifanele ngiyisebenzise entweni ngayinye ngayinye. Ukuze ngenze isiqiniseko sokuthi angikhambi ngingakazimiseli, angikhambi imali ingakahlangani begodu angenzi into ezokwenza bonyana ngizisole kusasa.

Umuntu angazithola sekalahlekelwe yimali, angakakghoni ukwenza izinto efanele azenze ngemali ebekayiphethe. Lokhu kungabangelwa yini? Kungabangelwa kukuthi nawungazithola usuka mhlamunye eSewula Afrika ukhamba uya e-America so, usuke la kade wazi ukuthi iranda naliya kuma-dollar liyi-five rand. Nawufika ngale uthole ukuthi sele likhuphukile, seliyi-fifteen rand, iranda naliya kuma-dollar. Lokho kuzabe kutjho ukuthi imali ube uyibekile uyiplanele ukuyisebenzisa, iyobe sele iyincani khulu ngombana bowucabangele ukuthi uzokusebenzisa imali engaka ngenca yokuthi nama-dollar nawo ayimali le. Alo-ke, sele ufika imali seyikhuphukile, awa-ke kuzakuba nzima.

Awa, uSuhla yena ngingase sengimhlathululele bonyana kunento ebizwa bonyana ma-exchange rates, ekungiyo ekhombisa bonyana iranda naliya e-Amerikha liba yimalini. Alo-ke yena nakasuka la, aphethe i-one thousand, akutjho bonyana iinkulungwanezo zizakufika nangale zibe ziinkulungwane ezima-dollar nie. Zizokwehla ngombana imali yeSewula Afrika nayisuka la, iya ngale, i-value yakhona nayo iyehla, iyehla ngombana iphasanyana njengesimo sethwesi somnotho, uphasanyana. Alo-ke, zizinto ekose aziqalelele khulu lezo, mhlamunye angase se abukele iindaba. Nasele sezizokuphela so, bayaziveza iintwezi.

Nangase umuntu lo azilungiselele kuhle kusese nesikhathi, njengokuthi mhlamunye nakakhambako umnyaka ozako ngoMgwengweni, athome kukunje awoje abhadelela isiphaphamtjhini leso, abhadelela nehotela leyo. Uzakuthola ukuthi imali le azoyibhadela ayibi yinengi khulu, kuba khona la ancitjhiselwa khona. Okunye begodu kukuthi angaqalelela mhlamunye ihotela, lapho bazakuthi khona, awa nawubhadele imali enje sizakubala nokudla kwekuseni. Nofana bazakuthi nawubhadele imali enje, sizakwenzelwa ukudla kwangemva kwama-dinner, izinto ezinjalo so, iintwezo ziyarhelebha khulu. Kanti-ke okhunye kukuthi nawusuke unebhanga, uyisebenzise lokha uthole mhlamunye ama-point, bazakwehlisela khona iimpreyisi.